Ee, bagodi mo lefelong la me ba tlamelwa thata ka bo dijo, ee go ba tlisetsa dipilisi tsa bone mo malapeng a bone go dira gore ba saya go ema ko meleng e meleele thata mme ba dira bo netefatso ba gore ba kry-a dipilisi ka nako mme ba ba tlhokometse thata gape.

Ke bona go le maleba thata gore ba lelapa ba tlhokomele bagodi ba bone ka gonne kwa kwa dintlong tsa bagodi gantsi ga gona bonnete ba gore ba tlhokomelwa jaaka mo gae mme gape ba ka jewa ke bodutu thata ka gonne bagolo ba tlhoka go nna le bana ba bone gore ba ba neye kitso e ba e boneng mo lefatsheng, so go botlhokwa thata gore bagolo ka ba nne ba neelwe tlhokomelo go tswa gae ka gonne le bone ba nnile ba naya bana tlhokomelo nako tse nne ba ise ba gole.

Ka kakanyo ya me, dilo tse gantsi tse ba di lebeletseng mo setsong ka batsofe ke go mo tlamela ka tšhelete mme gape le go mo rekela bo ditšale jalo le jalo. Mme gape o tshwanetse o netefatse gore o mo baakanyetsa bo ntlo, ga o ka mo agela mo itumedisa gore malatsi lone a oketsege. Mme di farologane tsa le tsa segompieno ka gonne bagolo ba tsofe thata e ba solofetse gore o nyale jaaka ngwana ka gonne manyalo ba ne ba e bona jaaka sengwe se se botlhokwa thata sa setso mme gape o tshwanetse go bereke thata ka natla fa o itse gore legae ga le lebalwe.

Ee, di bopa maikutlo a rona a sentle fela gore re sa nna le kgalefo re amogele sengwe le sengwe mo bophelong mme re itse gore go tlhokomela bagolo gape ee go ka oketsa malatsi a bophelo ka gonne sengwe le sengwe se na le nako ya sone mo botshelong mme kgolo ke ya rona rotlhe.

Ee, lefapha la bosetšhaba le tshwanetse la dira gore bagolo ba itekanetse ka nako tsotlhe, ba bafe medication-e ka nako ee ba nonofatse gape gore ba ja dijo tse di itekanetseng for mmele wa bone tse di tsamaisanang le mengwaga a bone ba nne le bo netefatso ba gore borobalo ba bone bo phepa le ko ba dulang teng go dula go le phepa gape ba ba tlamele ka tšhelete a bogodi, gape go ya ka kitso ya me go farologane thata ka gonne bagodi ke bone ba tshwanetseng ba tlhokomele ditlogolo ngwana mme setšhaba sone se tshwanetse se nne le maikarabelonyana a seng kalo-kalo mo kgaolong ya bagodi.

Ke lefapha la botlhe mo tikologong ya ka e tlamelwang bagodi thata le social development.

Mo tseleng wa me ke lefapha la botlhe mme ba netefatsa gore bagodi ba jele bosigo, ba tlhapile mme gape ba kry-a dipilisi tsa bone ka nako mme gape ba netefatsa gore bagodi ba nna mo lefelong le le phepa thata mme ba netefatsa gape gore bagodi ga ba itlhokomoloswe ba kgona go neela bana kitsonyana ya mo ba fetileng teng.

Mme ke akanya gore puso ya rona e tlhoka go neela ka matlole a mantsi go badiri ba ba tlhokomelang bagodi ka gonne le bone ba tshwanetse go ka tlamela ba lelapa la bone mme gape ba ba neye matlolenyana a utlwalangnyana gore ba kgone go ka thusa bagolo thata ka le sengwe se ba se tlhokang gore ba seke ba jewa ke bodutu, ba kgone go nna le metshamekonyana e e farologaneng e ka ba ntshang bodutu jaaka bagodi.

Ke akanya gore e ba thusa thata, ee ka gonne ba itirela sengwenyana ya ba ama mo matshelong a bone ka gonne ba ka itirela sengwenyana se e leng gore fa ba tlogetse botshelo bo bo ka kwano ba ka se tshwaya ee mme gape le gore ba ijese sentle bo maungo merogo e ka nonofatsa mmele wa bone ee jalo le jalo mme puso ne e tshameka karolo e e maleba e e totometseng ka gonne fela bagodi pension.

Mme kopo ya phenšene o ka e kopa ko ba ba tlamelang ka matlole jaaka bo-social development, ee, ba ka thusa bagodi thata fa ba batla go ka bona pension-e .

Ke nagana gore e ka tshameka karolo e ntle ka gonne mo batlhokomedi ba ka kgona go tlamela bagodi, ee le bone ba netefatse gore ba e dirisa ka maleba mme e ka tshameka karolo e tona thata mo bathong ba ba tlhokomelang bagodi.

Ke nagana gore bagodi ba rona ba simolola go amogela ka dingwaga tse di some a marataro sixty years mme ke akanya gore dingwaga tse di tlhophilwe ka gonne mo bagodi ga ba sa tlhole ba ka nna le mmereko o bo ka o dirang ka gonne ba tshwanetse ba neye bašwa tšhono ya go ka dira mmereko nne ba o dira ko ditheong tse di farologaneng gonne ba tshwanetse le bone go ka ikhutsa, ee mmele e ikhutse ba nne le ba malapa ba kgone go akanya sentle, ee ba akanye sentle ntle le go bereka mebereko e mengwe.

Ke nagana gore di-mobile clinic di ka nna maleba mo metsaneng ya rona. Ee, e ka nna sengwe se se maleba thata le go ka hira ba thuso ba ba ka tsamayang metsaneng ba ba naya tlamelo ya bone ya bo dipilisi kana medication.

Ee, kgang ya di-mobile tleliniki e maleba thata ga go tliwa mo kgang e, go ka tla ka kgang ya di-mobile tleliniki go ka nna maleba maleba thata gone mo kganyeng jaaka ke tlhalositse go ka nna maleba thata le go ka hira bašwa ba ba ka nayang bagodi ditlamelwana tsa tsa bone jaaka bo dipilisi jalo le go netefatsa gore ga ba fetwe ke dipilisi.